Ukweseka umkhulu onesizungu ohlala kude izicingo ezivamile zefowuni noma zevidiyo, vakashela lapho kungenzeka, khuthaza izinkundla zokuqhumana, thumela amaphakheji okunakekela, cabangela ubuqhwepheshe.

Le simo siyakhathaza kakhulu futhi ngizizwa uzwela ukubona iziguli ezicindezelekile ngaphandle kokunakekelwa okufanele nesithunzi kuyadabukisa, ukukhungatheka, ukuminyana nokushoda kwezinsiza akwamukelekile futhi kuwubulwane. Ukuphuthuma, kunesidingo esiphuthumayo sesinyathelo esisheshayo sokulungisa isimo nokuqinisekisa ukuthi iziguli zithola ukunakekelwa okufanele. Lesi simo sigqamisa isidingo senqalasizinda yokunakekelwa kwezempilo ethuthukisiwe.

Ukwenza ngcono ukunakekelwa kwezempilo kokuzala kubantu abakhubazekile izindawo okufinyeleleka kuzona, qiniseka ukuthi imitholampilo nezibhedlela ziyafaneleka ngokomzimba, ukufundisa abahlinzeki ngokuqwashisa ngokukhubazeka kanye nempilo yokuzala. Ukubhekana ne-ablelism, ukulwa nokucwaswa kwabantu abakhubazekile.

Akekho umuntu engimaziyo osebenzisa amakhambi kodwa izinzuzo ezingaba khona imithi yesintu ingabaluleka ngokwesiko noma ngokomoya, ukweloshwa ngamakhambi kungase kubhekane nezici zempilo ezingokomzimba, ezingokomzwelo nezingokomoya. Ingozi ingaba ukusebenzelana, ukungezwani nokungezwani komzimba nomthethonqubo ekugcineni kubalulekile ukukhula nemithi yesintu ngokucophelela nangenhlonipho, uqaphela kokubili izinzuzo ezingaba khona kanye nezingozi.

Abazali abancane bavame ukubhekana izinsiza zezimali ezinamkhawulo, izindleko ezinyusiwe, ukuncipha kwemfundo noma amathuba emisebenzi, ukuncika osizweni lukahulumeni, isikweletu kanye nokutengantenga kwezimali.

Ngingazizwa ngikhathazekile ngikhungathekile ukulinda isikhathi eside ngaphandle kosizo, ngizabe ngikhathele ngokomzimba nangakomzwelo ngenxa yokulinda, ngingahle ngibheke ezinye izixazululo. Njengokufuna usizo kumphathi womtholampilo noma ukuhlola ezinye izinketho zokunakekelwa kwezempilo.

Amakhondomu abesilisa nabesifazane avimbela isidoda ukuthi singahlangani neqanda ama-spermicides, amakhilimu, amajeli abulala isidoda bese kune ukuvimbela ukukhulelwa okuphuthumayo. Izindlela ezifana ne-plan B noma IUD device evimbela ukukhulelwa ngemva koqansi olungavikelekile.

Uhulumeni angakwandisa uqaso lwezimali ezinhlelweni zezempilo zasemaphandleni, aphinde asebenzise izinqephezelo zoqhwepheshe bezempilo.

Umhlinzeki wezempilo usekele ngempumelelo isiguli esine-TB ngokuthi ukwakha ukwethembana, imfundo nokuqwashisa, ukwesekwa komuntu siqu, ukuqapha njalo, ukubandakanya inethiweki yomndeni noma yokweseka. Isiguli saba ummeli wokuqwashisa nge-TB nokufundisa emiphakathini waso.

Ukukhuthaza ukubandakanywa, ukukhuthaza ukubamba iqhaza kwabantu abakhubazekile emisebenzini yomphakathi, ukuhlukana nemibono ecatshangwayo, ukweseka ukufinyeleleka, ukhuthaza ingqalasizinda efinyelelakayo.

Malum' Bheki isifo sofuba TB sihlasela kakhulu amaphaphu kodwa singadlulela nakwezinye izingxenye zomzimba, emaphashini amagciwane e-TB alimaza izicubu zamaphaphu akhe imigodi, ukuvuvukala kanye nezibazi kungenzeka. Ukusebenza kwamaphaphu kukhubazekile okwenza ukuphefumula kubenzima, ubuhlungu besifuba noma ukucinana, ukusabalala kwe-TB kwezinye izincenye zomzimba njengezinso, umgogodla noma ubuqhopho.

Mkhulu, uzodinga ukuthi uze nalamaphepha alandelayo umazisi laseNingizamu Afrika, ubufakazi beminyaka, ubufakazi bemali engenayo, ubufakazi besimo somshado, iminingingwane yasebhangi, ubufakazi bendawo yokuhlala. Uqinisekise ukuthi wonke amadokhumenti angawuqala futhi awaphelelwa isikhathi, uyenze amakhophi uwagcine ephephile.

Bheka ukuphepha, ukusebenza kahle, ama-allergens kanye nokusebenzisana futhi ukugqilisa ingqondo nomthamo, cwaninga umkhiqizi, qhumana nemithombo ethembekile, funda amalebuli ngokucophelela, caphela amafulegi abomvu.

Umkhankaso wami wezempilo wabesilisa uzogqila kulokhu, impilo yengqondo, ukunakekelwa kokuvimbela, ubudlelwano obunempilo, amasu okubandakanya kanye nemfundo, ubambiswano lwabagqugquzeli, imicimbi yomphakathi, ukuquthe kwedijithali, amaqembu okusekela ontanga.